Ka pono ya ka ke bona hore tsela yona e leng maleba ya ho hlokomela batsofe ke hore re ba hire-rele batho ba kwetlisitsweng tsweng kapo ba iswe dipolekeng tse nang le batho ba kwetlisitsweng hore ba kgone ho ba hlokomela ka tsela e loketseng.

Ka pono ya ka ke bona hore mmuso o etsa sohle se matleng hore batsofe ba hlokomelwe dipetleleng hape batsofe ba hlokomelwa ka yona tsela e maleba dipetleleng.

Ka pono ya ka ke bona hore mmuso ho ka ba tsela yona e maleba hore a hire batho ba bangata ba tla kgonang hore ba hlokomele batsofe ba ntse ba leka metseng ya bona.

Ka pono ya ka ke hore batsamaisi ba dikoloi ba ye mahaeng a batsofe ba be ba ba palamise koloi.

Ho na le bothata ba ho lebala ka pono ya ka ke hore ke mo hopotse ka nako ya hao ya ho ya sepetlele a lo bona ngaka.

Ke bona hore ho ntso lokile hore batsofe ba bone dingaka tsa mmuso hobane le tsona di ntse di na le bokgoni ba hore ba ba thuse.

Ka pono ya ka batsofe ho tlo tshwanetse hore ba ikwetlise nako e kgolo le e nyane hape batsofe ba je dijo tse tshwanetseng tse e leng dimela.

Ha ke bona malapa a mang ka mokgo a hlokomelang batsofe ba bona ka teng. Ke ke bone hore le nna ke tsela yona e maleba ya hore ke hlokomele nkgono wa ka le ntatemoholo wa ka, ka setso sona ha ke bone ho na le tlhoko ya hore dintho di tjhentjhe ka setso sa rona.

Ke ka hoo ho tshwanelehileng hore o thole motho a nang le bokgoni a tla o thusa hore o kgone hore o hlokomele batsofe.

Eya, ba ka kgutlela mahaeng hobane toropong ho sephethephethe haholo. Mahaeng ba ka fumana phuthuloho e ba e hlokang.

Batho ba tsofetseng kapa metsofe ha wa tshwaneleha hore ba dule fela ba le bang and hape batho ba tsofetseng ha wa tshwaneleha hore ba tsamaye ditoropong kapa moo ho tletseng batho ba le bang feela.

Ha ke bitsa kopano e maelana le metsi le motlakase e ka kopa hore batho ba batjha ba dulang moo polekeng eo ba thuse metsofe ho lo kga metsi le hore ka nako engwe ba ke ba ba phehele.

Nkgono ha kula mohaisane wa ka a eneletsa hore ke mo ise ngakeng ya setso nka mo isa ngakeng ya mmuso pele a lo fumana thuso ha a sa e thole thuso eo a e hlokang ke hona nka mo isa ngakeng ya setso.

Nka jwetsa ntatemoholo hore a ye ngakeng ya sekgowa hobane ho na le dintho tse ding tse tsejwang ke ngaka ya sekgowa e leng hore ngaka ya se setso ha e di tsebe hape e ka se kgone hore e mo thuse ka tsona. Ka hoo ho bohlokwa haholo hore a ye ngakeng ya sekgowa.

Ha ke tjhakela batsofe ntho ke sa nthabiseng ko ho bona batsofe ba dula polekeng e sa hlokehang ha mmoho le dijo tse ba di jang di sa nthabise hobane di sa lokela mmele wa bona.

Ha ke bona motho a hlokomelang batsofe a sa ba tshware hantle o nkutlwisa bohloko haholo hape nka netefatsa hore batshwari ba motho ono nong ba a tseba ka seo.

Dintho tseo ba sa re ruting tsona ha re ithutela ho hlokomela batsofe ke hore ha re fumana batsofe ba dula metseng kapa mahabona moo ho senang metsi le motlakase ke sefe se re ka se etsang ho ba hlokomela maemong ano?

Ke bona e le ntho e hantle haholo hore maqheku a ye mahaeng a batsofe. Hobane moo ba tla thola seo ba se hlokang hobane hona le batho ba ithutetseng hore ba kgone ho ba hlokomela ka nako tsohle.

Tsela yona e maleba e ke bonang hore ke ka thusa batsofe ka yona ke hore ke ba hlwekisitse poleke tse ba dulang ho tsona hape ke behe dintho tse ba di hlokang haufi le bona.

Ha ho etsahala hore bahlokomedi ba batsofe ba sa fihle ka nako mosebetsing ho bohlokwa haholo hore ho dule ho na le basebetsi ba tla kgonang hore ba fihle ba etse mosebetsi ka nako. Le ha ho le jwalo basebetsi ha ba tlohela mosebetsi ho be le ba bang hape basebetsi ba ka kgonang hore ba kene moo monyetleng ba hlokomele batsofe.

Eya, mo ke dulang teng a teng mahae a maqheku hape maqheku ha ke isa ntatemomoholo mo maqheku a dulang a ke ke tsamaye sebaka se setelele haholo le mo a fumanehang teng mahae a maqheku ke ya tseba.

Ka nahano ya ka ke hore re mo kopantse le maqheku a mang a tlo kgonang hore a qoqe le ona. Ka ho nono ke ya nahana hore a ka pheta a thole lethabo a thabe hape.

Re le batjha re na le dintho tse ngata tse re tobaneng le tsona tse etsang hore re se ke be ra fumana nako ya hore re hlokomele maqheku. Ba bang ba ithuta ba bang ba sebetsa ka ho no nong nako ya ho hlokomela maqheku e ba e nyane?

Tjhehe, ka pono ya ka ha ya lekanela tjhelete ya pension ya batsofe hobane ha e kgone hore e patale batho bao ba tluweng ba ba hlokomela.

Ho bohlokwa haholo hore e bewe tjhelete ya pension ho etsetsa hore ha ho hlaha mabaka a itseng kapa ha ntatemoholo a kula ho sebediswe tjhelete eo ho mo isa sepetlele. Ka hoo mantswe a builweng ke ntatemoholo ha utlwahale e le ona a nepahetseng.

Mmuso o ka thusa ka hore o fe batsofe dijo tse tholwang ke maqheku tsa motlakase ho be le motlakase o rekisetswang batsofe feela le metsi a tholahale moo ho dulang batsofe le maqheku.

Ha ba ba tshware hantle hobane ba siya batsofe le ditloholwane ebe ba tsamaya le tjhelete ho jwetsa hore batsofe ba hlokomele bana ka tjhelete ya bona ya pension.